Ndzi ehleketa leswaku mitlangu yi fane yi nyikiwa nkoka lowu ringanaka na wa tidyondzo hikuva va kona vadyondzi van'wana lava va nga ri ki na vuswikoti ngopfu eka tidyondzo kambe va nga na vuswikoti eka mitlangu naswona loko mitlangu yo nyikiwa nkoka kumbe ku vonakala ndzi ta endla leswaku vadyondzi van'wana va kota ku nghenelela naswona va kota ku kuma titalenta ta vona eka mitlangu yo hambanahambana leyi nga ta va yi ri kona.

Loko vanhu vo hambanahambana vo suka eka mindhavuko yo hambanahambana etikweni va hlangana for swa mitlangu leswi swi hetelela swi endla leswaku va kota ku cincacinca vuxokoxoko va kota ku byelana kumbe ku tivisana hi mindhavuko ya ka vona yo hambanahambana va kota ku va ku kombana swin'wana na swin'wana laha ku nga hambana koho laha ku fanaka kona va kota ku tivisana tindzimi ta vona no kota ku xewetana leswi swi kota ku tiyisa vuxaka no kota ku endla leswaku vanhu va va na vutivi lebyo tala ngopfu hi swa mindhavuko na ku hambana ka yona etikweni.

Ku tlanga mitlangu ya le handle swi na mbuyelo wu kulu ngopfu eka vantshwa hikuva leswi swi kota ku endla leswaku vantshwa va kota ku vona leswaku xana talenta ta vona ti nga va ti ri kwini naswona va kota ku swi landzelerisa va kota ku humelela nakona va nga kota ku kuma vuxokoxoko byo hambana bya hambana hi swa mitlangu leyi yi nga kona leyi va nga ta kota ku teka magoza ku va va yi landzelerisa va hetelela va va lava van'wana na vona va tlangaka naswona leswi swi hetelela swi endla leswaku va famba matiko va famba tindhawini to hambanahambana.

Ndzi nga va byela leswaku ku tlanga mitlangu a hi ku ti hungasela ntsena kambe leswi swi na mbuyelo wa kahle eka miri wa munhu na le miehleketweni ya yena ndzi nga va tsundzuxa leswaku munhu loyi a tlangaka swa mitlangu a nga le ka nxungeto ngopfu ku fana na loyi a nga tlangiki loko swi ta eka ntshikelelo wa miehleketo naswona munhu loyi a tingheneleriselaku ka swa mitlangu u kota ku endla leswaku miri wa yena wu tshama wu ri eka ematshan'wini ya kahle no va a nga khomi hi mavabyi nkarhi wun'wana na wun'wana.

Leswi a swi ta ndzi twisa ku vava swinene hikuva swi vula leswaku nkarhi wun'wani na wun'wani loko xipano lexi a xi tlangela xi tlanga mina ndzi ta va nga ha swi koti ku n'wi vona kumbe ku languta loko yena a karhi a tlanga naswona swi ta hetelela swi endla leswaku ndzi nga ha vi ngopfu na ku tsakela ku fana na le masungulweni loko a ha tlangela xipano xa kona.

Mina ndzi vona onge ndzi nga kota ku tlanga bolo ya milenge hikuva hi leyi ndzi kule ndzi tlanga yona loko na ha kula e-primary naswona ndzi rhandza ku languta yona ngopfu eka eka thelevhixini kumbe ku yingisela eka rhadiyo loko yi tlanga.

Ndzi vona onge a va va wu kumi ku xiximiwa loku va faneleke va kuma kona hikuva i Banyana Banyana kambe loko a ko va ntlangu wa un'wana xikombiso Bafana Bafana a va ta va va kuma xixima tala ngopfu kusuka etikweni hinkwaro.

Vantshwa va nga dyondza leswaku ku hluriwa a swi vuli ku hela ka misava kambe swo vula leswaku loyi a wu phikizana na yena u endle matimba ku tlula wena kambe a swi vuli leswaku wena a wu yi a wu tirhangi hi matimba kambe u tirhile u lo ka u nga n'wi hluli naswona a swi vuli leswaku mikarhi leyi n'wani u nge hluli kambe leswi a va fanele va swi teka as xitsundzuxo xa leswaku hi mikarhi hinkwayo munhu u fanele a ti nyiketela matimba naswona like eku heteleleni va nga hetelela like va kuma leswi va swi lavaka.

Eka lava va swi tekelaka enhlokweni swinene lava hetelelaka va va ti hoxa ngopfu eka bolo ya milenge va hetelela va teka yi va career ya vona kumbe yi va ntirho vutomi like wa vona leswi swi hetelela swi endla leswaku va humelela kumbe va kota ku voniwa hi mitlawa kumbe mitlawa leyi nga le henhla swinene leyi va nga ta hetelela va yi tlangela eku heleni ka siku naswona va kota ku kuma leswi kumbe ku humelerisa ku navela ka vona.

A ndzi wu landzeleli naswona ku va ndzi nga wu landzeleli hikuva ndzi hava vanghana kumbe ndyangu na lava va nga ta kota ku languta na vona hikuva a swi olovi swinene ku landzelela ntlangu wo karhi loko u ri hava vanhu lava u nga ta vona na vona kumbe u nga ta kota ku tlangela na vona loko u winile kumbe swin'wana swi ri kona leswi lavaka leswaku u tlangela.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku eku kuleni ka yena xana a swi lemuka kumbe a ku ri ku navela ka yena ku hetelela a tlanga bolo xana naswona sweswi a ndzi ta n'wi vutisa na ka sweswi leswaku sweswi a nga mutlangi wa bolo ya milenge naswona loyi a nga duma swinene u ta lemukisa like vanhu lava va nga eka xiyimo xo fana na xa yena lexi a ri eka xona loko a ha ri ntsongo yini hi vutomi na naswona a ta va hlohloterisa ku yini kumbe a ta va tsundzuxa yini?

Mitlangu kumbe ku tinghenelerisa eka mitlangu i swin'wana swa leswi vantshwa vo tala va kombisaka vuswikoti swinene naswona loko vurhangeri bya vantshwa byo kota ku endla leswaku vantshwa vo tala va kota ku fikelela mi mitlawa kumbe va kota ku fikelela swipanu kumbe ku va na leswin'wana emakaya kumbe etindhawini leti va nga kona leswi swi va nga ta kota ku swi landzelerisa ku va va kota ku teka xiphemu kumbe xiave eka mitlangu leyi ku nga hetelela ku va xin'wana lexi nga pfunaka vantshwa vo tala ngopfu etikweni.

Ina, mitlangu yi nga pfuna ku sivela vugevenga hikuva swigevenga kumbe vugevenga byi endla hi vanhu lava hi va tivaka lava hi tshamaka na vona ngopfu emakaya naswona loko ku va na mitlangu kumbe vantshwa vo tala va tinghenelerisa eka swa mitlangu leswi swi ta endla leswaku va va na xin'wana lexi ni nga xi endlaka evuton'wini naswona leswi swi nga tshuka swi endla leswaku va kota ku va na ku ti antswisa kumbe ku antswisa vutomi bya vona leswi nga ta hunguta ku va va tinghenelerisa eka mhaka ya vukhamba leyi hetelelaka yi endla leswaku ku va na vugevenga swinene.

mintlhontlho leyi miganga ya le mhaka yi langutaneke na yona loko swi ta eka ku vuyeriwa ka swiendlakalo swa mitlangu ya misava hikwalaho yi nga koti ku fikelela leswi kumbe yi nga koti ku landzelela leswi kumbe leswi swi endlekalaka eminkarhini ya sweswi hikuva miganga yo tala ya le makaya a yi rhangisiwi emahlweni ku fana na le miganga kumbe ku fana na vanhu lava va tshamaka emadorobeni lava kotaka ku va va va na mfikelelo loko swi ta eka hlanganiso kumbe loko swi ta eka ku va va landzelela timhaka leti.

Mhaka ya mitlangu emugangeni kumbe emugangeni yi sivela mhaka yo yiva hikuva yi kucetela vantshwa kumbe vana ku va va tinghenelerisa eka mhaka ya swa mitlangu handle ko va va tinghenelerisa ka mhaka yo fana na swidzidziharisi kumbe swipyopyi leswi hetelelaka swi kucetela vana lava ku va va tinghenelerisa eka vugevenga kumbe ku yiva ku va va kota ku kuma mali leyi va nga ta kota ku va va xava swipyopyi kumbe swidzidziharisi leswi.

Ntirho wa wena wo hungasa wa bindzu wu nga wu hundzula hikuva u ti nyiketa naswona u kota ku aka leswi wena u kotaka ku swi humelerisa naswona u kotaka ku vona leswaku u kota ku swi endla hikwalaho ko va u nga hoxanga mandla lamakulu swinene naswona leswi u nga swi humelerisa eka bindzu naswona ri ta kota ku humelela hikuva u ta kota ku va u humelerisa swin'wana hikwalaho ko va u nga hoxanga mandla lamakulu swinene lero loko wo hoxa mandla swi ta endla leswaku u kota ku va u humelela swinene naswona u kota ku humelerisa bindzu ra wena ri va leri humelelaka.

Ku va ku va na mitlangu exikolweni swi pfuna vana va xikolo ku va va kota ku kuma laha titalenta ta vona ti nga kona va na xikolo vana vo karhi kumbe vana va xikolo va na titalenta to hambanahambana hikwalaho va hambanile naswona ku va ku va na mitlangu leyi exikolweni swi endla leswaku vana lava va hetelela va tiva kumbe ku va na ntsakelo eka ku nghenelela eka ntlangu wo karhi lowu va navelaka wona kumbe lowu va ehleketelelaka leswaku va nga kota ku humelela naswona leswi swi va nyika xiphemu xo va va kombisa talenta ta vona naswona xo va va kota ku ti humelerisa va kota ku va va ti tirha emaheleni ya siku loko ku navela ka vona ku va ku humelerile.

Loko munhu a fanele kumbe loko munhu a lava ku koka rinoko vanhu ku va va kota ku seketela bindzu ra yena ra inthanete u fanele a kota ku kombisa vanhu hi laha bindzu ra yena ri nga kotaka ku olovisa vutomi bya vona kumbe va ri kota ku endla leswaku leswi va swi lavaka va swi kuma hi ku hatlisa naswona leswi swi ta endla leswaku vanhu vo vo tala va kota ku n'wi seketela hikuva swi vula leswaku va ta kota ku kuma hinkwaswo leswi va swi lavaka hi nkarhi lowu vona va nga ta kota ku va na wona leswi hetelelaka swi endla leswaku va va na nkarhi kumbe va kota ku landzelerisa nkarhi wa vona leswi nga leswi munhu un'wana na un'wana a lavaka swona kumbe leswi munhu un'wana na un'wana a navelaka swona naswona leswi ta endla leswaku vanhu vo tala va seketela bindzu ra yena hikwalaho va lava vukorhokeri byo olova swinene.

Ku va vanhu va ya va ya hlalela kumbe va seketela xipano loko xi tlanga swi va na xiave xikulu ko va xipano xi tlangisa njhani hikuva leswi swi endla leswaku xipano xi kota ku vona nkoka lowu xi nga na wona eka vanhu leswi swi endla leswaku va va na nhlohlotelo wo tlanga naswona va va na nhlohlotelo kumbe matimba yo lava ku nyika vahlaleri leswi va swi lavaka kumbe leswi va swi ehleketelelaka hi xipano xa vona naswona leswi swi hetelela swi endla leswaku xipano xi kula swinene hikuva xi va na vaseketeri lavo tala hikwalaho ko va vahlaleri va ya no va xipano xi endla hi matimba ku va xi humelerisa ku tsakela ka vahlaleri kumbe ka vaseketeri va xona.

Switirhisiwa swa nkoka eka mitlangu ya le xikolweni hi leswi fanaka na kit leyi kotaka ku angula vanhu lava vabyaka kumbe lava nga va ka eka xitshuketana kumbe eka ntsheketo wo va va lava ku pfuniwa leswi hi xinghezi swi vuriwaka first aid leswi swi endla leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga tshukaka a lava ku pfuniwa a kota ku pfuniwa hi xihatla swinene naswona swi hetelela swi endla leswaku mitlangu exikolweni yi olova swinene hi minkarhi hinkwayo.

Ndzi titwa ndzi tsake swinene naswona ndzi twe ndzi nga tshembi leswaku hi mina a nga hetelela a kota ku kuma xidlodlo lexi endzhaku ko va ndzi ringetile hi matimba swinene naswona ndzi ve na ku navela eka nkarhi wo leha ku va ndzi xi kumile naswona ndzi titwa ndzi xiximiwa swinene ku va ndzi xi kumile.

Hikwalaho vanhu vo tala va tsaka swinene loko va humile va ya ehandle ku ya hungasa leswi endlaka leswaku un'wana na un'wana a hungasaka loko ku fika nkarhi lowu a kota ku wu tsundzuka naswona a va a tsakile swinene ku va a huma a ya va na vanghana kuloni va hungasa.

Milawu yo tlanga bolo ya mavoko hileswaku munhu un'wana na un'wana u na laha a tlangelaka kona naswona a wu nge suki u ya eka ndhawu yin'wana leyi nga fanelangiki ku va eka yona naswona a wu fanelanga ku khoma munhu un'wana hi mavoko ya wena.

Vutiolori swi nga va swi vula xin'wana na xin'wana lexi munhu a xi endlaka kumbe munhu a tinghenisaka eka swona ku va a tiyerisa miri wa yena, swo fana na ku va a tsutsuma kumbe ku va a endla swin'wana swo fana na yoga leswi swi hetelelaka swi endla leswaku a tirhisa miri wa yena nakona swi na rihanyo lerinene eka miri wa munhu.

Swilo swo hungasa swi endla vuxaka ni vanhu hikwalaho swi kota ku va veka endhawini yin'we no va va kota ku vulavula ko tala hi leswi vanhu vo tala va nga vulavuleki va ri voxe, naswona leswi swi hetelela swi endla leswaku vanhu va tivana naswona loko ku ri xi na xin'wana eminkarhini leyi taka va kota ku vitana va ya hungasa swin'we leswi endlaka vuxaka hambi vanhu va nga xakelani ku ya hi ngati.

Vantshwa va nga kuma nseketelo kusuka eka mindyangu ya vona ngopfungopfu vatswari ni vamakwavo wa vona hi laha va faneleke ku ku ku kuma nseketelo kusuka eka vona loko swi nga se fika eka vanhu va le handle kumbe ku kuma nseketelo kusuka eka mfumo na van'wana.

Caster Semenya u fikile eka xiyimo lexi a nga ka xona sweswi hikwalaho ko sungula kusuka nkarhi lowu a nga navela ku va a tsutsuma naswona a nga tshikanga ku humelerisa ku navela ka yena, leswi swi endla leswaku a kuma nseketelo kusuka eka vanghana ni ndyangu wa yena loko a nga se kuma nseketelo kusuka eka tiko ra Afrika-Dzonga, leswi swi hetelele swi endla leswaku ku navela ka yena ku humelela naswona a ya emahlweni a tsutsuma a tlhela a va xitsutsumi xa ndhuma lexi nga wina swidlodlo no va na mali.

Swilo leswi ndzi swi tsakelaka swi ndzi tisela ntsako hikwalaho loko ndzi endla swona ndza tsaka swinene naswona ndzi swi endla handle ko byeriwa hi munhu un'wana leswi hetelelaka swi ndzi nyika ku hlohlotela ku va ndzi swi endla, naswona ndzi swi tiva leswaku loko ndzo swi endla endzhaku ka nkarhi ndzi ta tsaka swinene hikuva i swilo leswi humelelaka hikwalaho ka ku navela ka mbilu ya mina.

Ku hlangahlangana ka vanhu vo hambanahambana eka swa mitlangu swi kurisa vuxaka ni ikhonomi hikwalaho swi tisa vanhu etikweni kusuka ematikweni mambe ku ta hlalela mitlangu leswi tisaka like mali etikweni e no kurisa ikhonomi, leswi hikwalaho mitlangu yi nga duma swinene naswona yi rhandziwaka hi mani na mani leswi endlaka leswaku vanhu vo tala va va ni ku tsakela ku ta languta kumbe ku ta hlalela mitlangu leyi.

Hikwalaho sweswi ku nga na thekinoloji vana va masiku lawa a va ha tshami ngopfu ni vakokwana wa vona lava va va dyondzisa tinsimu ta ku fana na khale hikwalaho vana va sweswi va tshama na tiselulafoni ta vona va tirhisa tona no nghena eka timhaka ta mabulo ta inthanete handle ko va va va na vatswari va vona kumbe vakokwana wa vona.

Ina, a ndzi ta swi endla hikuva swi vula leswaku nkarhi wun'wani na wun'wani loko ndzi endla ntirho wa mina a ndzi ta tsaka swinene ende a ndzi ta va ni navela ku va ndzi wu endla hi minkarhi hinkwayo hikwalaho ku ta va ku ri xilo lexi xi ndzi tsakisaka swinene, naswona leswi swi vula leswaku nkarhi wun'wana na wun'wana loko ndzi hleketa ku wu endla a ndzi ta va na ku navela ku kulu swinene leswi a swi ta hlohlotela ku va ndzi endla ntirho wa mina ndzi tsakile leswi a swi ta endla leswaku wu va ntirho wa kahle swinene lowu a ndzi ta wu navela ku wu endla hi masiku hinkwawo.

Mitlangu ya bolo ya mavoko kumbe leswi vuriwaka ku i Volleyball leyi yi dume ngopfu hikuva yi ri na vanhu lavo fuma swinene hikwalaho i mitlangu leyi hakelaka mali yo tala swinene, naswona yin'wana i mitlangu yo fana na Hockey leyi ku tirhisiwaku xo fana na mhandzi ku va u tlangisa bolo leyi nga laha hansi naswona leyi dumile hikuva yi ri mitlangu yo tsakisa swinene.

Ina, swa dyondzisa hikuva swi endla leswaku vanhu van'wana va va na kota ku va na mbilu ya kahle swinene loko va tshama va ri na vanhu van'wana no va munhu a kota ku vulavula na ku tshamisana na vanhu van'wana hambi munhu u nga n'wi tivi, leswi swi endla leswaku vanhu vanhu va va ni vuxaka swinene eka ku lehisa mbilu kumbe ku lehisela vana vanhu van'wana mbilu loko va ri na vona.